Mananeo a setjhaba a ntshetsang batho ba fokolang a sa le mangata, a tshehetsa batho bohle ba fokolang ebile ha se manane a se a mmuso feela, ke mananeo a mang a emeng ka thoko. Jwale haeba o batla ho thola thuso, o ka ya feela ho yona internet wa fihla wa ba batla moo o hlokang o hlokang thuso kapa thuso oe hlokang. And then e tla o hlahisetsa nthwe ngwe le engwe o hlokang ho e tseba ka ho ka ho fumana thuso ho tswa mafapheng a fapaneng.

Tsela ya sekgowa e betere haholo ho feta tsela ya setso ya ho theha lelapa. Hobane setso ne se sebediswa kgale kgale kwana pele lefatshe le ke lo tjhentjha laba ka mokgo le leng ka teng. Technology e fetotse dintho e bile le dintho se di le ka mokgo. Dintho di etswang ka makgowa jwalo ka makgowa ka teng. Jwale ho etsa ho theha lelapa jwalo ka tsela ya makgowa, ho betere ebile ho etsa dintho di be bobebe hore bana ba kgone ho ya sekolong, bana ba kgone ho phela bophelo hobane se re phela tseleng ya makgowa matsatsing ana.

Batho ba nang le boemo bo sa foleng ba tlamehile ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ka baka la hore batho bana ke batho ba nwang dipidisi ho nwa dipidisi mehla ena ka letsatsi le letsatsi. Ka baka la hore ntho e ba tshwereng ha e no fola, jwale ba tshwanetse ho ba na le bophelo bo botle hobane dijo tse ba di jang le ka mokgwa oo ba phelang ka teng ho etsa hore ba phele hantle ebile ntho e ba tshwereng seke, ba sokodisa. Jwale ke ka hoo ba tlamehile ho dula ba na le bophelo bo botle.

Ha ke tshwerwe ke sefuba ke sa ikutlwe hantle mo ke tlo kgethang ho ya teng ke tleliniking hobane ha ke ka ya tleliniki ho ka ba bobebe hobane ke ka fumana treatment kapa ka fumana meriana e ke enwang hore ke kgone ho ba betere ha ebe ke se betere kapa mohlomong ke ba fa ke ba hampe ho feta moo ba tla nkisa sepetlele and sepetlele ba tla kgona ho hore ba mphe meriana. Mara e tla qala pele ka ho ya tleliniking hobane tleleniking o haufi ebile ha o no ema nako e telele ha o ile teng.

E nna ke nna mokudi wa TB jwale e itse ntse ke nwa dipidisi tsa ka, ka fumana hore ke ba betere haholo ebile TB ena na ya tloha ha e sa ba teng mare jwale ka mora nako e itseng ke fumana hore e se kgutlile hape ka baka la hore ke lo tlohela ho nwa dipidisi ka baka la hore ke itjwetsitse hore ke hantle hape. Ha se ke tlohetse dipidisi ho e kgutla e kgutla ka matla ene jwale e se ntshwere ha bohloko. Ke ne ke kopa thuso mona sepetlele hobane jwale e se ntshwere hampe TB.

Ha se hantle hore mehla ena le mehla ena tsatsi le letsatsi ho clinic e tsamayang eo e tla ho romela fela basadi ka baka la hore mooki wa basadi ke ena a fihlang ae hantle hobane le rona banna re hloka re wane le mooki a tlo re bonang ka baka la hore le rona re na le dintho tse re batlang re o buwe le yena ka tsona. Jwale ne re kopa re mohlomong ho clinic e tlang le romele mooki wa mosadi romele mooki wa banna re kgone hore le rona re thole thuso.

Ho ya ka maikutlo aka ke nahana ekare ha o hantle hore kgomo ya fatshe e be molaong ka baka la hore kgomo ya fatshe ke yona e etsang hore batho ba bang ba qetelletse ba ithotse ba sebedisa dithethefatsi ka baka la yona. Jwale ho betere a kgomo ya fatshe e seng molaong hobane e tla thibela batho ba bangata hore ba se ke ba sebedisa dithethefatsi.

Tshebeletso ya tshohanyetso mona na mo re dulang teng setjhabeng sa rona e sebetsa ka potlako ebile ha o hlahile kotsi ho betere hore le founile tshebeletso ya tshohanyetso hobane e tla fihla ka pelenyana ebile e tlo kgona ho thusa. E pholose batho ba ba tswileng kotsi. Ke ntho e hantle yona eno hobane ya hlalosa hore mmuso wa rona wa sebetsa ebile le o sebelletsa setjhaba.

Ee, ke na le tlhokomelo ka dipapatso tse jwalo ebile ke nahane ekare tse ding tsa teng di ya sebetsa, empa tse ding tsa teng di kotsi hobane di sebedisa meriana e seng molaong hore e theole mmele. Jwale ke nahana ekare tsela ya ho theola mmele ke ho ikwetlisa ha o ka ikwetlisa wa gym-eng kapa tulong ya ho ikwetlisa ho kaba betere haeba o batla ho theola mmele ka tsela e nepahetseng.

Re tlameha hore re ye ho mmuso re lo buwa le mmuso ka taba ena ya hore batho ba re ise meriana ena sefahleho seterateng hobane ba re isa melao. Meriana e seng melaong meriana e sa dumellwang ebile metlwana e senyang difahleho tsa batho. Empa rona re le dingaka. Ho betere hobane re rekisa meriana e dumelletsweng ebile meriana e test-uweng e lekotsweng kaofela hore e ka sebediswa ke motho sefahlehong ebile meriana e sebetsang.

Ke ka sebedisa moriana o rekiswang chemist-ing ebile o fumanahalang ka hara botlolo ebilane o orange ka mmala. Ha o nwele moriana ono moriana o etsa hore mala ao a hlonephe ebile o tsamaye o ye tjhelete o e sebedisang mmala ka nqa ntlwaneng ebile yane ho moriana ono o hantle mabalaneng hobane ha o thata ebile o bobebe ha o fitlha ka mpeng.

Ke ile ka reka dipidisi tse ho thweng di thusa ho matlafatsa mmeleng masole a mmele ka fumana hore pidisi tseno ke mokokotelo ebile ha o di sebedisitse ha hona eng kapa eng e etsahalang mmeleng wa hao o dula o ntso le jwalo. Masole a mmele wa hao ha ntlafale ebile o ka re o sentse tjhelete ya hao.

Hello, ke sekolong moo ke buwa le titjhere a rutang bana. Ne ke founile ka baka la hore ke fumana hore sekolong mona le ruta bana ka tsa thobalano jwale ke le motswadi na ha ka kgotsofala ho hang ka taba ena hobane ho le ruta bana ka tsa thobalano. Bana ba dula ba ithuta dintho tse seng hantle ebile ba di etsa mona na. Ha ba fihla lekeisheneng keneng jwale ba tlo etsa hore bana ba ba na le bana pele ho nako ya bona ebile ba ime ka ntle le hore ba bane ba ba ba ba ba na le boikarabelo ba ho.

Matshwao e ke wa tsebang a lefu la TB ke matshwao a bontshang hore motho jwale o na le ntho e mo tshwereng, wa fufulelwa ha a robetse le teng wa fufulelwa o fellwa ke matla, o dula a kgohlela nako e nngwe ho kgohlela ona madi and nako e nngwe o ka sefubeng ka bo wena ha bohloko nako e ngata ha se hantle ebile hee ho le jwalo hee. matshwao ana a hlalosa motho o na le TB and e tlamehile a thole meriana.

Ke tlo re dear CEO ke ngola lengolo lena ka baka la hore mantaha ne re le moo sepetlele re hanetswe ho kena sepetlele ebile re kgutlile moo re kgutlela hae ka baka la hore ba re kgutlisitse ba rona, ha re no kgona ho kena sepetlele. Jwale ne ke kopa kopo ya hore re kopa ho fumana ho kena sepetlele. Re kgone hore re tlo fumana dipidisi tseo re di hlokang ho di fumana